Ke ne ka ikutlwa ke thabile e le ruri, mme ke ne ke ya kwa kapa.

Nka pagama sefofane se se bidiwang private jet, mme batho gore ba setshabe ke gore ba na le letshogo la go ya kwa godimo.

O tshwanetse gore a lokise visa ya gagwe, mme fa a fitlha kwa difofaneng a fitlhe a check-in, mme a ye kwa a a ka kgonang go emela sefofane teng, mme o tla bidiwa fa sefofane sa gagwe se tla, mme o tla kgona go ya kwa a tshwanetseng go namela sefofane teng.

Tiriso ya dibese e botlhokwa ka gonne batho ba kgona go boloka madi ka go dirisa bese, e fela bakgweetsi ba tsone ba tsamaya ka lebelo la kwa godimo.

Ke gore karata eno e na le nako ya gore e sa sebetsa, mme o tshwanela o dirise madi fa e dira jalo.

Ke gore o nne le dipampiri tsa go kgweetsa bese, mme dibese di thusa badiri ka gonne ga ga o sebedise madi a le mantsi, mme di botoka ka gonne di kgona go go fitlhisa kwa o yang.

Batho ba ka fisa dibese, mme batho ba bantsi ba ba ya tirong ba ka palelwa ke go ya tirong, mme ba latlhegelwa ke tiro ka lebaka la dibese.

Ka gonne di kgona go fitlhisa batho ka nako go ya ditirong tsa bone, e be ke se na tshweetso mo go ka gonne ke ka tshwanelo fa di seat-i tsa bese di tletse gore o kgone go emelela.

Ee, e kile ya , mme lebaka e le gore ke tsogile thari ka palelwa ke go fitlha ka nako, mme ka tshwanela ke gore ke sebedise le thekisi.

E nnile mathata a ditsela, mme di amile. Di amile bapagami ka go nna le kgatelelo ya maikutlo le go diega.

Ka gonne dibese di tshwanelwa ke go tsamaya mo tseleng e e leng gore batho botlhe ba tsamaya mo go yone, e e leng gore ke sekontere, mme le gravel road.

E dira gore dibese go sa nna le tse dintsi, mme batho ba sa kgona go fitlhela ditirong.

Le fela ka gonne di etsa gore batho ba fitlhe thari kwa ditirong tsa bone.

Nka se tshwarege hantle, mme ke tshwanelwa ke go batla special-e, ka gonne ke sone se se ka nfitlhisang ka nako kwa tirong.

Ee, e tlwaelegile ka gonne go na le batho ba bangwe ba ba yang kwa ditirong tsa bone ka dinao.

Ee, ke a itse, mme ke stop sign-e le letshwao la gore bana ba sekolo ba a feta.

Ke go thula ga koloi, mme dikoloi di tshwanetse go itse gore go na le batho ba ba tshelang mo ditseleng go ya ditirong tsa bone ka maoto.